Ngombana lokha abantu nawenza indawo zokuhlala bese baziqhatjiswe yindlela enye yokufunyanwa imali nofana yafumana yokuthola .

Umhlobo wokubhadela i-balloon payment ifuna ubhadale imali encani qobe nyaka nofana enyangeni kuze kufikele lapho uqede khona isikwelede sakho begodu kwenza bona ababolekileko bakghone ukubhadela isikolodo saba bakghone nokondla imindeni yabo.

Ukungayivezi yoke imigomo nemibandela yaloyo malimbeleko nofana yimalimbeleko leyo ethize, uzithola wazi okungasihoo nofana okungasiliqiniso.

Nakuthatha imalimboleko yesikhathi eside, imali oyibhadela qobe nyanga yincani nofana ibayinani eliphasi.

Imalimbeleko sivumelwano phakathi kwabantu ababili semali, lapho munye nofana umboleki unikela ozokuboleka imali ngethemba nofana ngelwazi lokobana izokubuya inamakonyana.

Indaba yeentoskfela ingifundise ukwazi ukusebenzisa kuhle imali, bengafunyana nelwazi elizeleko ngezokutjala imali eenkampanini.

Umuntu kufuze abenezinto ezilandelako ukuze akghone ukuvula itjhorense bekayitholi. Kufuze abenomazisi, ubufakazi barhola nofana beemali ayenzako ngenyanga, imininingwana yakhe yezepilo kunye nemininingwana yamalungu womndeni.

Umuntu arhola imali encani akakghoni ukuthola imalimboleko ngombana nawufuna imalimbeleko bahlolisisa bona ubhadela bunjani ezinye iinkolodo zakho bebahlolisise ne-credit score yakho.

Emabulungelweni bafuna ubufakazi basiphande sekhaya nobufakazi bakamazisi ngombana bafuna bakhambisane nofana balandela .

Iye, itheknoloji ingadlala indima endabeni yeentokfela ngombana kungabalula ukuthintana namalunga weentokfela begodu bangathuthuka indlela abenza ngayo bebathola nelwazi elinabileko nofana elizeleko nofana bathuthukise ilwazi labo leemali ngokuqophelela.

Iye kuvumelekile ngombana omunye nomunye umzali uyahlolwa bona ngabe uyilungelena imalimboleko, batjho bahlola umrholo womunye nomunye kanye neenkolodo umzali nomzali anazo.

Awa ngiyaphikisa, azifani iintengo lokha umuntu nakathenga i-airtime ebulungelweni ngombana ebulungelweni inani libaphasi, kanti-ke emavikilini vane bafakelele imali nawufuna i-airtime nofana idatha, bangezelela ngamaranda nofana amaranda amabili.

Amaphepha efunekako umuntu nakavula i-akhawundi kufuneka umazisi nobufakazi besiphande.

Lingcwaliswa njani iforomo lokuvula i-akhawundi? Lokha nawugcwalisa iforomo lokuvula i-akhawundi, uzalisa imininingwana yakho efaka hlangana amabizo wakho kanye nesibongo, ilanga lokubelethwa nomnyaka, iinomboro zomtato, uveza umazisi omberegisako bona ngewangapha eSewula Afrika nofana utlola isiphande, uveza bonyana uyaberega nofana awa. Ukhetha umhlobo we-akhawundi awufunako.

Indlela elula yokufumana ilwazi elizeleko ngetjhorensi, lapho uyokutlolisa khona amalunga womndeni. Kuvakatjhela ama-ofisi nofana kuvakatjhela ema-ofisini wetjhorensi ofuna ukutlolisa khona amalunga womndeni wakho.

Ababelethi bafaka iimbawo zemalimbeleko yabafundi ukwazi nofana ukuze bazokukghona ukubhadelela abafundi iimfundo zabo ngombana banganayo imali eyaneleko yokubabhadalela.

Nawuyokuvula i-akhawundi ebulungweni.

Umuntu kufanele uyifunde imigomo yetjhorense ngokuyelela okukhulu ngombana .

Umehluko phakathi kwemalimbeleko yesikhathi esifitjhani nemalimbeleko yesikhathi eside, imalimbeleko yesikhathi esifitjhani ifuna nofana kufuze ukhuphe imali enengi qobe nyanga kandi imalimbeleko yesikhathi eside, ubhadela imali encani qobe nyanga.

Ngiyavuma bona umbelethi uyakghona ukufaka isibawo seemalimbeleko yokufunda enzele umfundi nofana umntwana ngombana uyokwazi ukuzibophezela bona yena njengombelethi uzokwazi ukuyibhadela imalimbeleko leyo.

Abantu bafaka iimbawo zokuboleka imalimbeleko ngombana basuke bayitlhoga imali.

Awa anginaso isibindi sokuvula i-akhawundi yebhaga ku-internet ngombana bunengi khulu ubutsotsi amalangala itheknoloji ithuthukile.

Ngokubona kwami akunabungozi ngokuthenga i-airtie ebulungelweni ngomaliledinini.

Nanzi izinto ezitlhogekako lokha umuntu afuna ukufaka isibawo semalimboleko yesikhathi esifitjhani, kutlhogeka umazisi, ubufakazi bomrholo, ubufakazi besiphande, igama lebhanga nemininingwana yakho yebhanga.

Umehluko phakathi kwetjhorensi yezamaphilo netjhorensi yekoloyi kukobana itjhorensi yezamaphilo inikeza ukuvikeleka kwezeemali emalungeni wakho womndeni kunye nalokha nakunesilahlo. Kanti itjhorensi yekoloyi ivikela wena kwezeemali nakwenzeka ubesengozini yekoloyi nofana kumotjheke yona ikoloyi yakho leyo.

Iye kuqakathekile ukuthi iinkoloyi ezihlala ngejarideni lakho zibhadele, ngombana zihlala endaweni nofana esikhaleni sakho, begodu kuyofuneka bona kube nguwe olungisa indawo lapha kudlala khona iinkoloyi zabo, bewuqinisekise bona ziphephile.

Okuncono kukuthi uyitjhugululele sele ungaphetjheya, ngombana lapho iyokuba yinengi, kanti nawuyitjhugulula ekhethwapha iyokuncipha.

Imali yesondlo sabantwana le, iletha amatjhuguluko amahle khulu ngombana kubalula bona abantu bakwazi ukunakelela abantwana, bebabenzele nezinto ebatjhoda ngazo.

Kungimi beyingekho into engingayenza kodwana bengizokufundela nakusasa bonyana nangenginga joyina istokfela, kufanele sazi bona imali ihlala ebhanga ingasi emzini womuntu.

Bengibawa bona sivumelane ngelanga linye olaziko bona, ngilo ozokubhadala ngalo, ngijayele bona imali izokuza ngalo qobe nyanga.

Ngokubona kwami imali yesondlo neyesibonelelo evela kurhulumende, iyawuletha umehluko empilweni zabantu, ngombana abantu sele bakghona ukuzondla ngayo.

Into engibona ngathi idla imali khulu nawunekhambo, kungaba maphepha wokukhamba, ngombana nawuzokusuka ekhethwapha uyokuvakatjhela inarha enye kufuze ubene-Visa, i-Visa ifuna imali nofana yenziwa ngemali. Okhunye kuba yisithuthi ozokhamba ngaso, ngeze wakhamba ngebhesi utjhinga nge- Amerika, kufuze ukhambe ngesiphaphamtjhini, kanti-ke siyabiza kunebhesi. Nokhunye kungaba yindawo ozokuhlala kiyo, lokha nawufika enarheni leyo.

Iye ababutheleli bomthelo bazokukhamba, bakudosela imali yomthelo, kikho koke ozabe ukhamba ukubhadela.

Kufanele ayibikele ibhanga yakhe bona uyangaphetjheya, ukuze bangazokubona ukungena nokukhutjhwa kwemali kusolisa nofana ukuze bangazomsolela ngokweba nofana ngobutsotsi.

Umuntu ekufanele angenele istokfela, mumuntu ofuna indlela elungileko nofana ehle yokonga imali, ngombana siyomsiza bona onge imali qobe, bekakhandele nokuyisebenzisa butjhilweni

Awa awukakateleleki bona uphathe imali yethipu.

Nagade ngiqatjhwe njengesisebenzi esivulela abantu ama-akhawundi, abantu engabasizako bengizobaphatha kuhle ngesineke.

I-app yebhanga kumaliledinini iqakatheke khulu, ngombana yenza izinto ongaziyela ebhanga. Ungakghona ukuzenzela izinto ngaphandle kokobana uye ebhanga.

Ukubhanga nge-inthanethi kulokha umuntu nakaberegisa nofana enza qitjhe yoke into nge-inthanethi, ukwazi ukuthumela imali, ukwazi ukukhupha imali, bekakghone nokulawula ama-akhawundu wakhe.

Umuntu ofuna ukusebenza ebulungelweni, angathatha iimfundo ezilandelako, iimfundo ze-Finance, iimfundo ze-Accounting, iimfundo ze-Business administration, iimfundo ze-Economics kunye ne-banking and financial services.

Bafuna i-proof of address.

Ukutlolisela imali yelizwe oyakilo, namkha obuyakilo, nawuphuma namkha ungena eSewula Afrika, kuqakatheke ngoba kuyokuqinisekisa bona ube nekhambo elihle nofana ubanekhamba elihle, belinciphisa nokulahlekelwa yimali.

Itjhorensi yomngcwabo iqakathekile epilweni yomuntu, ngombana ngiyo eyokubhadalela zoke iindleko zomngcwabo, begodu izokuphungula ubudisi beemali emndenini.

Unobangela walokho kukuthi ukutjhugululwa kwamaranda, uwasekumadolasi, iranda liyehla, ngelimi lesiyeni bathi-exchange rate.

Ukonga imali eyaneleko lokha nawuzokuba nekhamba, lokuya kwenye inarha kuqakatheke ngeenzathu ezilandelako, iindleko zekhabo, iindleko esingakalindeleki ezifaka hlangana isizo elirhabileko, nokuthikanyezwa nofana

Umnakwenu ngingamupha iziluleko ezilandelako zokonga imali nakanekhambo, akahlele ikhambo lakhe alihleleli phambili. Lokhu kufaka hlangana nokufunisisa ngeendawo azokuya kiyo, bekabafunisise nangamapreyisi. Akabeke nofana onge imali eyaneleko yesithuthi, nofana yeenthuthi azozisebenzisa ukufika endaweni azokuvakatjhela kiyo. Akabe nemali eyaneleko yendawo azakuhlala kiyo, begodu abe nemali eyaneleko, imali azakuthenga ngayo ukudla, iinselo, bekabeke nemali yemidlalo nange ikhona endaweni azakuyivakatjhela.

Ukonga imali eyaneleko lokha nawuzokuba nekhamba lokuya kwelinye ilizwe kuqakatheke ngeenzathu ezilandelako, iindleko zekhabo, iindleko ezingakalindeleki ezifaka hlangana isizo elirhabekileko, sekufana nokuthimezeka kwekhambo kanye nezokutjhugululwa kweemali. Kanti sekukoke ukonga imali eyaneleko lokha nawunekhambo lokuya kwenye inarha nofana kwelinye ilizwe uzokukghona ukuzithabisa bewubenekhamba elihle unganazo iinkinga zemali.

Kungaba maphepha wokukhamba ngombana nawuzokusuka ekhethwapha uyokuvakatjhela inarha enye kufuze ubene-Visa. I-Visa yenziwa ngemali okhunye kungaba yesithuthi ozokukhamba ngaso ngeze wakhamba ngebhesi utjhinga ngenarheni ye-China, kufuze ukhambe ngesiphaphamtjhini begodu siyabiza kunembhesi. Okhunye kungaba yindawo ozokuhlala kiyo nawufika enarheni oyakiyo nayo ingafuna imali enengi.

Umnakwenu ngingamupha izeluleko ezilandelako zokonga imali nakanekhambo. Akahlele ikhambo lakhe alihlelele phambili lokhu kufaka hlangana nokufunisisa ngeendawo azokuya kiyo bekayifunisise amapreyisi. Akabeke nofana onge imali eyaneleko yesithuthi nofana yeenthuthi azozisebenzisa ukufika endaweni azokuyivakatjhela. Akabe nemali eyaneleko yendawo azokuhlala kiyo. Akabe nemali eyaneleko ozokuthenga ngayo ukudla, iinselo bekabeke nemali yemidlalo nange ikhona endaweni azokuyivakatjhela.

Mina ngilandela indlela nasi, ngiyafunisisa ngendawo engizakuyivakatjhela bengazi namapreyisi wendawo zokuhlala ntanzi. Okhunye ngikhetha ukufunisisa ngeenthuthi zomphakathi kunokusebenzisa iinkoloyi yokuqatjhwa ngombana ngiyazi bona iinthuthi zomphakathi azibizi khulu njengeenkoloyi eziqatjhwako. Okhunye naziza ekudleni, ngizokuziphekela kahlanu evekeni ngidle ukudla kwendleleni kabili begodu ngingahlela ikhambo lami ngilihlelele lokha inani naliphasi lokuvakatjha ngelimi lesiyeni bathi yi-off peak season.

Kungaliphazamisa khulu ikhamba ngombana uyozifunyana sele unemali etjhodako engasazenzi zoke iimfiso ebewunazo zekhambo lakho ngombana uzokuba nomraro wemali uzitjele ukuthi wonge imali eyaneleko kanti do.

Imali asuke nayo eSewula Afrika itjhuguluke yaba yincani ngombana ukutjhugululwa kwemali akujami endaweni yinye kuyehla kuyakhuphuka. Iranda nawulisa ku-US dollars, inani liyokwehla ngenca yokutjhugulula nofana ngenca yokutjhugutjhuluka kwezinga lemali eenarheni ezahlukahlukeneko. Okhunye kungabangwa ziindleko nawutjhugulula imali yelizwe lekhenu uyise eenarheni nofana enarheni oyivakatjheleko.

Umuntu nakanekhambo elide begodu ayokukhwela isiphaphamtjhini ayokulala nemawotela kodwana afuna ukonga imali yakhe. Ngingamyelelisa ngokuthi nakazokusebenzisa isiphaphamtjhini kufuze abhukhe ngaphambi kwekhambo lakhe ukuze uzokuthola isaphulelo. Kufuze amadanise amapreysi weemphaphamtjhini akhethe ebiza imali ephasi. Iwotela azokulala kilo kufuze nakhona amadanise amapreysi athathe elibiza imali ephasi nofana ahlanganise isiphaphamtjhini newotela azokuhlala kilo lokho kuzomongela imali ngombana yi-package. Okhunye angazuma kuma-website wezokuvakatjha ajayele ukukhupha izaphulelo.

Ngingamyelelisa bona angabelani ngemininingwane yakhe efaka hlangana iinomboro zomazisi, imininingwana yebhanga kunye nama-password nabantu ongabaziko. Bangathenga amathikithi wabo kuma-website athembekileko naziwako, nabathenga amathikithi ngokuya lapho athengiswa khona kufuze baqinisekise bona bawathenga endaweni ekungiyo nesemthethweni. Bangasebenzisa ama-password angasilula beba-update abomaliledinini babo nge-system eqinileko nengavuleki lula.

Abafundi be-Matric beembalo abanekhambo lokuya e-Tariyana ngingabayelelisa ngokobana ngaphambi kobana bakhambe nofana bavakatjhele indawo ye-Tariyana, abathole yoke imininingwana ye-Tariyana efaka hlangana iimali zakhona nendlela ekubalwa ngayo iimali kunye nokutjhugulula kweemali nazisuka ngapha eSewula Afrika ziye enarheni ye-Tariyana.